Iinzame zokufaka inzuzo zothungelo lukaloliwe zijongene nemicelimngeni kuba zizodinga imali enintsi. Uloliwe xa esakhiwa wakhiwa ngezixhobo zobugcisa obuphezulu, loo nto yenza ukuba ibize kakhulu. Okwesibini, abantu abanintsi bayakwazi ukusebenzisa iibhasi matekisi, loo nto yenze ibonakale ingathi uloliwe akubalulekanga kakhulu. Ngoko ke urhulumente ajongane nezinto ezibaluleke kakhulu, iinto ezifana nemfundo, izindlu, impilo. Kwaye kwezopolitiko kunobuqhophololo obunintsi, nokuba imali ibekiwe okokuba maluphumele olu thungelo angeke luphumelele kuba abantu bazithathela yona loo mali ngenxa yobuqhophololo babo.

Njengomqhubi wamateksi, izinto endingazithandiyo ngomsebenzi wam kukuba akukho ukhuseleko kuthi. Kubakho abantu abasirobhayo xa sibuya emisebenzini, bathathe yonke loo mali esiyisebenzileyo imini yonke. Kwaye iindlela ezimbi, ezineembobo zenza ukuba sihlale silungisa itekisi zethu kwaye zindala uxinzelelo ezitalatweni, loo nto leyo isenza ukuba silahlekelwe lixesha nemali. Kwaye asinayo i-inshorensi yokuba xa ugula ukwazi ukufumana imali uhleli endlini ukuze ude uphile, kwaye asinayo imali yomhlalaphantsi. Izinto endingathanda uba zitshintshwe kukuba kungakhona i-CCTV camera kwaye kube khona inkxaso yezempilo nemali, kwaye kuhlaziywe nolwakhiwo lweendlela.

Iintambo zombane zinobungozi kakhulu. Xa ubamba umbane usenokusweleka okanye ulimale, kuba akuba ezi ntambo uzozithatha umbane ucimile, uzozithatha umbane ulayitiwe. Ukuba wenze impazamo nje encinane kuphelile ngawe. Kukuwe ukuba uyabanjwa okanye uyalimala okanye uyasweleka kuba umbane unobungozi obukhulu. Kwaye ukuba uthe wabhaqwa uphethe ezi ntambo ekubeni kugqibobakho icala lokuba kulahleke iintambo, usenokufakwa eziseleni ixesha elide. Loo nto leyo izokwenza ulahlekelwe nangabantu obathandayo kuba xa uphaya usenongavunyelwa ukuba abantu bakubone. Okanye kufunwe imali omawuyibhatale ekubeni ungenayo kwa wena loo mali. Uzojike uthini?